Ke lemogile gore, ka tirelo ya maikutlo a kalafi ko tleliniking batho ba re alafang, ga ba tseye maikutlo a rena tlhogong, ba tshameka ka maikutlo a rena, ba gana go amogela gore, ditirelo tse di a re thusa, le bona ba lebeletse gore di thuse bone, ka goreng ba bereka, ba mo mmerekong. Ntle le gone, ba re gatelela, ba bua maswe le rena, ba re omanya ka gonne goreng, ga re tle nakong tleniking, and-e maikutlo a rena, re itshepela mo bona gore ba tlo re utlwelela, empa bona ga ba re tlhogong.

Melemo e feng e ka nnang teng ya ka tlhokomelo kwa gae, e ka ba gore bagolo ba godile, ba tlhoka gore re ba tlhokomele ga o ba direla dijo, ka go kolomaka kwa ntlong, ka go ba bontsha ditsela tsa sekajeko, sa gompieno.

O tlhoka maitseo, go amana go ngaparela go molwetse dikalafi tsa HIV le TB, go ka go direla gore o lwale, o palelwe ke go fola. Mme, fa o ka ya kwa tleliniking, ba ka go fa kalafo wa tsamaya kalafo ntse o nwa ditlhare, gore o kgone go siama, ntle le seo, o tlo lwala, wa tlhokofala.

Go ka rarabolwa jang go kgobiwa ke HIV le TB, HIV le TB di ka go koba ka go gobatsa mo mmeleng, TB e go gobatsa mafatlha, HIV e go gobatsa mo mading, mme fela go ka se kry-e kalafo ya ko tleliniking, o ka se kgone go di fenya malwetse a.

Fa motho a opiwa ke tlhogo, o tshwanetse go ya kwa tleliniking, a batlane le kalafo. Ntle le eo, go ra gore go nwa metsi o ka anwa metsi empa fela tlhogo, go na le tlhogo tse dingwe di gana go khutsa, ga di eme, ge e le ka mokg'o, o tshwanetse go ya tleliniking, go nyaka kalafo.

Fa o di dirisa ditlhare, o tshwanetse go dinwa ka nako, o tshwanetse go dinwa ka mokgwa o ba go tlhaloseditseng gore o dinwe, ntle le seo o ka se fole. Leloko la lelapa, le dirisa go fokotsa mme fela go ka tsamaisane le bona, ga gona gore o ka loka.

Go tlhokomela batho ba ba tsofetseng kwa gae, o tshwanetse go nna ka nako le nako le bona. Segologolo fa motho o, a palelwa ke go tsamaya, go mo isa toilet, go mo tlhapisa, go mo jesa, go mo direla dijo, o tshwanetse o mo tlhokomele, ntle le seo, ga ona gore a ka dira eng.

Ditlhare tsa sephiri le kgwebo ya ditlhare tse di leng mo mmarakeng o seng mo molaong, di dira gore batho ba lwale, ditlhare tseo ga ra tshwanela go di tshepa, tshwanetse o tsamaye ko ditlhareng, ko di kantorong tse di tsamaisanang le diphaposi tsa ditlhare. Ntle le seo, wa reka ditlhare kwa go dirileng, go ka se fole, o feleletsa o lwala le go feta.

Boemo jwa puso, nka tlhalosa dikgwetlho tsa ikonomi tse di amanang le thulaganyo ya lelapa mo magaeng, ka gonne magae a nyaka go dira dilo tsa teng ka dintlha tse di rileng, ntle le tseo ga gona gore magae a ka tswelelapele. Go tshwanela go bue ka mo lapeng, re bua ba botlhe, ntle go bue o, go bue o, go bue o, re bue, re utlwa tlhaloganyo ya o, re utlwa tlhaloganyo ya o, gore tswelelopele e ka re direla eng.

Ke puso, ditirelo tsa tlhokomelo ya bagodi mo magaeng ke puso, ga se bo private-e.

Ee, di-ambulance-e di na le thuso mo malwetsing a rona, ka gonne go na le balwetse ba bangwe, kwa bo bona ga bana dikoloi, ntle le seo, ba kgone go founela ambulance-e ka mogala wa letheka, e kgone go tla, e late motho o, emise kwa tleliniking kgotsa kwa sepetlele.

Mabaka a gore, batho ba ba leng kwa ditleniking ga ba berekise nako and-e ga ba lebelele gore go tlile batho ba ba kanang-kanang, ba tsaya nako go dira se ba se dirang, ga fetsa, ba omannye batho, gore ba tla ka matsatsi a se bona kwa tleliniking, ntle le seo, batho ba ka se kgone go dirang. Babereki ba kwa ditleniking, tshwanetse ba , ba bontshane, ba tswelelepele, ba dirise gore batho ba kgone go fela, ba tswelele pele ka mosebetsi wa bone.

Nnyaa, ka gonne mo nakong jaanong bolwetse jwa HIV and AIDS, o ka ya kwa tleliniking wa ba bontsha ditsela, ba gore o bo kgona byang, ntle le seo ga ona gore o ka bo kgona, ga bo sa ntlhobaboroko go simologa. Gone byaanong, o kgona go ya kwa tleliniking o tseye ditlhare, ka letsatsi le letsatsi, gore o kgone go laola bolwetse bo ba HIV, gore bo sa tlhakatlhakantsha mmele wa gago.

Ditheo tsa tlhokomelo ya batsofe, di ka baya ka go tlhomamana ga batlhokomedi kwa pele, mo dikaong tsa tsone tsa badiri le tlhokomelo, ka go tlhokomela bagolo ba re ba tlhokometseng. Ntle le seo, ga ona gore bagolo ba ka ditlhokomela, ba teng ba kgonang go ditlhokomelang, empa ntsi ya bona ga ba kgone tlhokomela.

Pepho ke mosola gongwe wa ditswang mmung, ke wa maTswana.

Gantsi fa go na le mongwe o itemogelang tshotlakako mo lapeng, o tshwanetse go ya kwa maphodiseng gore ba kgone go mo thusa go fetsa nthwe e diragalang kwa lapeng. Fa motho ba mo sotla kwa lapeng, o tshwanetse go ya pele ka taba e, ga a tshwanela go dula ka yone, ka gonne bofelelong motho a mo sotlang, a ka feleletsa a mmolaile.

Kemonokeng ya baagi ena le seabe sa go bontsha bagolo le bana, katlego ya mananeo a kalafi ya HIV le TB, ntle le bone batho bantsi, ba ka seke ba utlwelela gore malwetse a, affect-a, a tlhakatlhakantsha maphelo a batho byang.

E thusa motho gore a itshepe, a se ka lebelela ko morago gore nna a ke tshwane le ba bangwe, ke tshwerwe ke HIV, ntle le , batho ga ba tsebe gore o tshwere ke HIV, o tshwanne le go nna sephiring, o dira dilo tsao sephiring empa fela, o tshwanetse go tsaya ditlhare tsa gago, go ka diragala, go ka diragala eng, ditlhare tsa gago o tshwanetse go dinwa.

Ke kwa dipetlele, le kwa dipetlele tse di rileng tsa tlhaloganyo.

Tlhokomelo ya kwa gae e ka tshegetsa boipuso le seriti sa bagolo ba ba godileng, ka gonne ba tlhokomela ke bana, bana ba ba direla dilo tsotlhe tse ba di nyakang. Ntle le go tlhokomelo ya bana kwa lapeng, batho bagolo, ba ka se kgone go tswelelapele ka gonne bana ba kolomaka, ba apaya, ba tlhapisa, ba dira dilo ka moka, se go modirele sona, fa o le motho mogolo.